Izinzuzo iy'kweletu zokufunda ukuthi ngeke ukhathazeke ngemali. Bona bazobhadala zonke izinto ozidingayo njenga la oyohlala khona, ukudla, nezincwadi, nesikolo. Ubungozi balezi koloto ukuthi uma sewuyobhadala, isikoloto lesi uyosibhadala isikhathi eside kodwa uyobhadala imali ephezu kwale oyibolekile. Uyobhadala uma sewusebenza, uthole umsebenzi.

Uye waphatheka kabi, kodwa wafunda ukuthi phambi kokuba angenele wonke ama-inshwarensi noma ipholisi, kumele afunde ukuthi isebenza kanjani, nokuthi kwenziwani ngaphakathi kwayo.

Ingabe siyolinda isikhathi esingakanani?

Kufuneka incwadi yokuzazisa, kufuneka i-bank statement, kufuneka incwadi ebuya ku-employer yakho, kufuneke bank statement.

Umuntu kumele alinde izinyanga eziwu-six. Uma kuwukuthi kushone ngengozi ngokugula, noma ngokuzibulala.

Ungamaketha ngokuthi ufune abantu abazokulandela.

Ungabeka isikhathi sokuthi uceda ngeminyaka emingakhi.

Mzala, uma uthatha imoto ngesikweletu, ucala ngokuthi uboleke imali ebhenki, ibhenki ibhatale isikoloto sakho. Wena uzocala ubhadale imali ngenyanga ngokulandelayo. Kuya ngokuthi uthathe imoto yamalini, kodwa ibhenki izobe seyibhadalele imoto yakho. Wena uyobhadala kancane kancane ubhadala ibhenki bayayidosa ngenyanga.

Ngingafaka indlela entsha yokwenza izinto.

Kumele ushayele abaka-UIS, ukhulume nabo, ubathumele amadokhumenti wakho ukuze bakubhekele wona.

Yebo, ngasifuna inzuzo ye-UIF, ngaphambilini ngaleso sikhathi ngiyothola umntwana wokucala.

Uma ngiceda ukushada ngingacala ngokulungiselela umndeni wami ukuthi ube insured, ngibabhalise kuma-inshwarensi. Nanoma ngithola umntwana omncane naye ngizomfaka kumapholisi ukuze iy'mpilo zethu zibe kahle ezikhathini ezizayo, singabi nenkinga.